Bodumedi bo laola gore lenyalo le dirwe ka mokgwa wa tumelo jaaka go dirwa ga lenyalo ka phuthego. Setso se laola gore lenyalo le dirwe ka mokgwa wa setso jaaka go duelwa ga lobola le go dirwa ga ditsamaiso tsa lenyalo.

Mekgwa ya go apara di bontsha gore motho ke wa setso sefe jaaka go apara diaparo tsa setso, di bontsha gape le tumelo gore o dumela eng le gore o tlotla setso sa gagwe.

Ditshenyegelo tse di kwa godimo di dira gore batho ba ba nang le madi ba nne le ditšhono tse di kwa godimo. Ditshenyegelo tse di kwa godimo di dira gore batho ba seke ba kgona go reka dilo tse di tlhokagalang.

Fa ke ne nka nna le tšhono ya go ithuta dipuo di le tlhano ya ntlha e ka nna Sekgowa ka ntlha ya gore ke puo ya boditšhabatšhaba e e dirisiwang mo go dilo tse dintsi. Ya bobedi sePedi ka ntlha ya gore ke puo ya setso sa Borwa jwa Aforika le gore ke rata go ithuta ka ditso. Setswana ka ntlha ya gore ke puo ya setso sa me le ya lefatshe la me la Botswana, seZulu ka ntlha ya gore ke puo ya Aforika le sePortuguese ka ntlha ya gore ke puo ya boditšhabatšhaba.

Mo nakong e e fetileng go rulaganya manyalo gonne go dirwa ka ntlha ya go boloka setso. Mo nakong ya gompieno go na le mabaka a a dirang gore go se ka ga busediwa seno gonne go na le kgololosego ya go tlhopha. Fa molekane wa gago a tswa kwa lapeng le le siameng ga se gore lenyalo le tla atlega jaaka go nna le lerato le go tlhaloganya.

Ke akanya gore ditshenyegelo tse dikgolo tsa banni ba ditoropo ba lebanang le tsone di akaretsa ditshenyegelo tsa matlo, go duela rent-e, dijo di a tura, dipalangwa di a tura le metsi gore a rekiwa.

Ke tlhopile letsatsi la easter mo dinageng tsa bo keresete easter ketekwa e le letsatsi la go tsoga jeso kereste, mo Aforika Borwa easter e ketekwa ka go ya ko kerekeng le go ja dijo tsa setso.